Abalimu bangakuqinisekisa ukuphepha kokudla okufakwe emathinini njengokubeka endaweni engashisi kakhulu, futhi engabandi kakhulu. Baphinde bathole ulwazi ukuthi kugcinwa kanjani ukudla okusemathinini isikhathi eside.

Abantu basemadolobheni banganciphisa ukusetshenziswa kwamanzi njengokuthi uma ngabe bengekho emakhaya bavale amanzi, uma ngabe begeza bageze emashaweni. Lokhu kuthatha isikhathi esincane ukuze ongeke amanzi.

Ngake ngatshala ubhontshisi lapho khona waphuma kahle. Into engangiyenza ukuthi ngangiyihlumela kahle imbewu yami ngokuthi ngiyichelele amanzi ayi kakhulu, futhi ayi kancane. Lokhu kwasiza ukuthi imbewu yami ihlume kahle.

Inzuzo kanye nobubi bokusebenzisa isikhumba ekwakhiweni komkhiqizo ukuthi uma ngabe usebenzise isikhumba esiqinile, lokho kwenza ukuthi umkhiqizo ube muhle, futhi uhlale isikhathi eside. Kanti ububi noma ubungozi ukuthi isikhumba esihle sibiza kakhulu.

Umthelela wemvelo wokukhiqiza kwesikhumba ukuthi imfuyo esinye isikhumba sitholwakala emfuyweni kanti kokunye futhi okuthinta imvelo wukuthi amadlelo kanye namahlathi agcina asedliwa izilwane.

Izitshalo okungenzeka kakhulu zitheleleke ngomoya futhi izitshalo ezibizwa ngokuthi i-rogue weed. Lezi zitshalo ziba nempova eningi kakhulu egcina isitheleleka ngomoya, uma itheleleka ngomoya ifika esikhumbeni ingabi yinhle neze.

Izindlela zokudla okufakwe ethinini kanye neqhwa zisiza kakhulu ekunciphiseni ukumosha kokudla ngoba uma ngabe uzopheka ukudla okuyiqhwa, ufaka kancane. Noma uzopheka lokhu okufakwa ethinini uyakwazi ukuthi uthenge ithini leli elincane ozokwazi ukuthi ulisebenzise liphele, ngaleyo ndlela leyo uyakwazi ukuthi wonge ukudla.

Izinhlobonhlobo ezahlukene zovolo njengo-Merino no-Shetland, i-Merino itholakala kakhulu ezilwaneni. Ngakho-ke yinhle futhi ithambile kanti-ke i-Shetland yona iqinile uma ngabe iqhathaniswa ne-Merino. Kanti uma ngabe siqhathanisa ukusebenza kwazo ukuthi i-Merino uyakwazi ukuthi impahla eyakhiwe ngayo uyigqoke ngqo emzimbeni, kanti i-Shetland yona iqinile. Ngakho-ke yona yenza izimpahla ezifana nama-sweaters.

Ukweseka abalimi abasafufusa ukuthi bathengisele amazwe angaphandle kungasiza kakhulu ukuthi kukhulise umnotho ngoba uma ngabe abalimi abasafufusa bethumela impahla emazweni angaphandle, lokhu kukhulisa ukuthaliseka kwempahla. Lokhu kwenza ukuthi umnotho undlondlobale kakhulu eNingizimu Afrika.

Izindlela abalimi abangasebenzisa ukonga ngazo amanzi ngesikhathi sesomiso wukuthi bathelele amanzi emathangini amakhulu ukuze ongeke uma ngabe azosebenza uma ngabe sekukhona isikhathi sesomiso. Baphinde futhi basebenzise amanzi abawusebenzisayo nasezindlini ukonga ukuze bezokwazi ukuthi banisele ngawo uma ngabe sekufika isikhathi sesomiso.

Ukufuduka ezindaweni zasemakhaya ukuya emadolobheni kuyithinta kakhulu imiphakathi yabalimi ngoba uma ngabe abantu bezothutha behambe beyohlala emadolobheni, lokhu kwenza ukuthi isibalo abalimi abebesenza uma ngabe bedayisela abantu basemphakathini sehle kakhulu. Kusho ukuthi imali engena kubo iyehla ngoba abantu abaningi sebefuduke baya emadolobheni.

Ngabe iziphi izitshalo engingazitshala kule sizini yezitshalo ezayo? Ukuze izitshalo zami zikhule kahle, ngabe kumele ngenzeni? Uma ngabe lezi zitshalo sengizitshalile, ngabe zizodinga ukufaka amanzi angakanani? Futhi ngiphinde ngizinakekele kanjani uma ngabe sezihlumile?

Ukuhlela kahle uhlelo lwami ukuthi luqondane nesihloko sami, isihloko sami sigqame kakhulu. Nanokuthi ngabe ngifisa ukuthi ngitshale kanjani izitshalo zami emanzini anomsoco. Ngibe futhi sengithola imininingwane yokuthi ngabe ngizozuza ini uma ngabe ngitshala izitshalo emanzini anomsoco.

Ziningi kakhulu izikhuthazo ezinganikezwa ukugqugquzela intsha ukuba ihlanganyele emsebenzini yezolimo. Ezolimo ikusasa labo futhi ezolimo ziyakwenza ukuthi ukhule nangomqondo, uhlezi uzimisela entweni oyenzayo, futhi ukhule ube nothando. Futhi kuhle ukuthi ufunde ngezolimo ukuze uzokwazi ukudlulisa izifundiso zakho esizukwaleni esizayo.

Yazi mngani, ngicabanga ubuhle be-hydrophonics ngaphezu kokulima ngoba izinzuzo zokulima emadolobheni nge-hydrophonics ukuthi izitshalo lo zilinywa ngamanzi amancane, akusetshenziswa amanzi amaningi kodwa amanzi lawo asetshenziswayo ayaphindaphindwa. Lokhu kwenza ukuthi amanzi angapheli.

Abalimi bangatshala izitshalo ezahlukahlukene. Uma ngabe betshala baphinde batshale izihlalo ezicishe zihambisane. Lokhu kuyasiza ukuthi izifo nezinambuzane zingalokhu zidlalela emasimini abo.

Ugogo umaNtuli kumele enze uhlelo lwezitshalo afuna ukuzitshala. Aphinde abheke isizini yokuthi iziphi izitshalo ezivumayo ukutshaleka kulo sizini futhi zikhula kahle ngobuningi noma zenza kanjani, azokwazi ukuthi atshale izitshalo ezifanele.

Uma ngabe kumele ngilime ngoba isimo sezulu sinokuguquguquka sibe singalangazeleli, uma ngitshala kumele ngitshale ngendlela yokuthi ezinye zezitshalo azilingani nezinye izitshalo. Lokhu kuyasiza uma ngabe kushintsha isimo sezulu zivikeleke ezinye izitshalo zingabi sezimosheka zonke uma ngabe kwenzeka isimo sezulu esikhulu esingalindelekile.

Ukuchelela kunomthelela omkhulu kwikhwalithi yamagilebhusi ngoba amanye amagilebhusi awadingi amanzi amaningi kakhulu, amanye futhi awawafuni amanzi amancane kakhulu. Ngakho-ke, kumele wazi ukuthi uhlobo luni lamagilebhusi futhi ludinga amanzi angakanani ukuze achelelwe ngendlela.

Kubaluleke kakhulu ukugcina izindwangu zoboya ngendlela efanele ngoba lokhu kuyasiza ukuthi uma ngabe izindwangu sezithintana nesikhumba sabantu, abantu bangabi nezilonda noma bengalimali. Lokho kusiza kakhulu.